Nangona ndingenamava as umntu ongumama ofumana inkxaso yemali kumasebe karhulumente, ndingathi into engako as umntu onguwesifazane kufumana inkxaso noncedwa karhulumente ukuba kunzima as umntu ongumama ungafumani nkxaso nemali kumasebe karhulumente.

yokwenza umqwayito kuqalwe kusikiswe inyama ebomvu okanye yenkomo. Ugqitywa kwayo idityaniswe isikiswe ngemitshini, ugqitywa kwayo idityaniswe nezipayisi ezohlukileyo. Emva koko ixhonywe endaweni enezibane ukwenzele uba yome, yome kakuhle iqine futhi. Ugqiba kwayo ukoma izawuqina ke ngoku ibe ibe ngumqwayito.

yokufuya iinkukhu ndingathi into yokuqala ungaqalisa ngeenkukhu noba zimbini noba zintathu. Ekuhambeni nexesha ufuya iinkukhu zohamba ziyandise iinkukhu zakho, ufumane amanye amantshontsho. Nalapho emva koko la mantshontsho ezi nkukhu zakho zofumana amaqanda, zozala amaqanda. Anga angaphinda akuncedise uvule omnye ushishini wothengisa amaqanda.

Into endinoyenza kule nyama ukuze ingaboli, into yokuqala ndingayijonga imeko yayo uba injani le nyama, ufumanisa uba ayinavumba ayinamibala emdaka. Ndingayikhupha efrijini loo nyama ndiyilinde inyibilike. Ukunyibilaka kwayo ndijonge elungileyo inyama ndiyibeke ecaleni, engalunganga ndiyihlambe ngevinika, ndiyihlambisise ngevinika. Ndiphinde ke ngoku ndiyibuyisele efrijini ndiyohlukanise kwinyama elungileyo kule engalunganga.

Into yokuqala ndingathi sisebenzise kakuhle singabasebenzi. Into sisebenze endawo elungileyo futhi sihloniphane emsebenzini singabantu ukwenzele uba sivane. Okunye kukuba sifumane imali elinganeyo ukwenzele uba singaxabani sodwa emsebenzini ngenxa yoba asifumani imali elinganayo emsebenzini.

Le ntlantsi kuthiwa yi-hake imandi gqithi. Into emandi ngayo kukuba yohlukile kwenye intlantsi. Intlantsi le iyi-hake ayinamathambo, enye intlantsi inawo amathambo. Uba unabantwana umzekelo ungabanika intlantsi eyi-hake ukuba ayinamathambo and ke ngoku ungayitya ungenaxhala nabantwana bakho.

Into ebalulekileyo ukulima nokufuya ukulima kusinceda kakhulu sibe nokutya ezityeni zethu. Ukufuya usinceda kunye sibe nenyama ukwazi ufumanise ukuba sithengise nenyama, abanye abantu benzele uba nabo bakwazi ukufuya xa befuna uqala ishishini.

Ndingathi njengomntu ofuna uqalisa ifama kuyafumanisa kula maxesha singafumani manzi kunganethi. Into endinoyenza kwezaa mini or kwezaa ntsuku kunetha ngazo enza sure uba ndikha amanzi ezitankini ezitankini ezinkulu kwenzele uba xa ufika kwezaa ntsuku singenamanzi, sawusebenzisa laa manzi esiwakhileyo kwezaa tanki.

Izizathu emampondweni athi awafuni ihempu yentsangu ukuba intsangu kwezinye ilali nakwezinye iindawo azikho semthethweni and okunye ukuba abanye abantu bayisebenzisa intsangu for ezinye izinto njengoyitshaya nangoyithengisa ebantwini.

Njengomphathiswa wezimali, ndingathi kubalulekile ukuba ndixhase ngemali yesebe zokulima nokufuya ukuba livulele abanye abantu ithuba okufumana umsebenzi nokuqalisa ishishini lokufuya nokuqalisa ishishini lokulima ekukhuliseni.

Njengomfama oqalisayo ndingathi kubalulekile kakhulu ukucinga ngeendleko zamafutha wesithuthuthu endinozisebenzisa apha efama ukuba ukunyuka kwamafutha kungandichana kakhulu ekusebenziseni wezithuthuthu apha kum efama. Into ingasinceda singamafama abaqalisayo ukuba amafutha wesithuthuthu unganyuki kakhulu ukwenzela uba sikwazi ukuhlala sisebenza ezifamini zethu.

Ngeengenelo zokutya kwiimbotyi kubalulekile kakhulu, iphezulu kwi-protein. Iiyimbotyi ngumthombo obaliselayo we-protein esekwa kwezityalo, nto leyo eyenza zibe lukhetho olukhulu kwabantu abatya umfino kunye nezilwanyana zitya inyama. Iimbotyi zinefayibha ezininzi zokutya.

Njengomphathi wefama ndingathi, intsebenzisano zempangelo zabasebenzi basefama ukuba bafumana imali elinganeyo baphinde bafumane intlonipho elinganeyo and bavane njengabasebenzi abasebenza efama.

Njengomongameli welizwe emva kokuvula yemali yokunceda abantu abafuna ukulima okanye ufuya, ndingathi kulutsha ukuba laa mali bayisebenzise kwiinto ezibalulekileyo ezinobanceda yandisa ishishini labo yokufuya nokulima bangalinge bayisebenzise laa mali okanye elo thuba ukwenzeni ezinye izinto ezingabalulekanga.